Malume ndzi tsakile swinene namuntlha ku ya khandziya bazi ro saseka hikuva namuntlha ndzo sungula ku ri khandziya mi ndzi endlile munhu malume naswona siku ra namuntlha ndzi nga ri ndzi nge ri rivali.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga xavi xikanyakanya xo xavisiwa hi vanhu njhe loko munhu a lava xikanyakanya a yi exitolo ku ya xava kona xikanyakanya xintshwa.

Swivangelo lexikulu xa timhangu ta le magondzweni ya mabazi ya mpfhuka lowukulu i ku va vachayeri va chayela nkarhi wo leha va nga wisi i ku va vachayeri va khoma hi vurhongo no karhala hi swona swivangelo swa leswaku ku va na tinghozi.

Ku famba mpfhuka wo leha hi bazi a swi kahle hikuva munhu wa karhala na kona u khoma hi vurhongo so swi kahle ku wisa endleleni.

Mina ndzi nga katsa leswaku vachayeri va mabazi va fane va va va ri vambirhi loko wun'wani a karhala ku ta chayela lowun'wani loko wun'wani a twa vurhongo a tlela ku ta chayela lowun'wani leswaku va nga karhali ku chayela.

Mina ndzi nga vula leswaku munhu loko a famba hi xihahampfhuka u fanele a tsaka naswona a boha bandi ra yena eka xihahampfhuka.

Bazi ra luxury coach ri sasekile swinene na kona ri basile va ri tlhogomela loko u khandziya a wu hlweli ku fika laha u ya ka kona na rirhandza swinene.

Vadyuhari va hlangana mintlhontlho yo hambanahambana van'wani a va swi koti ku famba kahle mudyuhari loko a nga swi koti ku famba kahle u fanele ku laveliwa xo famba laha xi nga ta n'wi heleketa.

Munhu loko a xixima ndhavuko u fanele a endla leswi milawu ya ndhawu yeleyo yi lavaka swona loko va ku a ku rhasiwi munhu a nga rhasi laha va nge a ku yimiwi munhu a nga yimi.

Rikshaw yi kahle swinene hikuva munhu u famba a vona tindhawu to hambanahambana le ni ku tiyisisa matimu.

Mina a ndzi ta ya eChina ndzi tsakela tiko ra China hikuva eChina hi kona ku humaka swilo swa ku tala ndzi lava ku ya vona leswaku swilo leswi laha etikweni ra hina va swi endlisa ku yini aChina ni vona na tindhawu laha va swi endlaka kona.

Vadyuhari va hlangana na swiphiqho swa swo famba va hlangana na swiphiqho swa swo famba loko va lava ku ya etitliliniki na le swibedhlele a va swi kumi kahle swo famba va tikeriwa.

Mimpfuno ya swa vutleketli bya kona hi swiporo i xitimela xitimela xi layicha vanhu va ku tala swinene na kona nxavo wa kona wu le hansi ku khandziya xona.

Loko ndzi vona leswaku tithekisi ti tlakukile swinene hiloko hala ka hina a ku ri khume ra tipondho kusuka kona u ya edorobeni kambe va ngetela hi tipondho timbirhi yo ndzi twe ndzi chava swinene.

Va fanele va endla leswaku swo famba eka swiporo swi fikelela eka tindhawu to hambanahambana swi fika na le matikoxikaya.

Vanhu vo chayela va fanele ku ka va nga dzahi swidzidziharisi no nwa mabyalwa loko va karhi va chayela vanhu vo famba hi milenge va fanele ku xiyaxiya loko va kha va famba emapatwini va hala hala ni le masayitini loko va tsemakanya mindzilekano.

Leswi va nga ka ku kanetana eka vachayeri ya magondzweni i ku va i ku va va pfalelana ndlela kumbe wun'wani a lava ku rhanga ku tlula wun'wana swi endla leswaku va kanetana kumbe va cincana hi marito kwalaho.

Endlela leswaku va ya vona leswi vanhu va khale a va ri xiswona swa fanela leswaku hi endzela madoroba lamaya.

Swi pfuna leswaku u vona leswaku misava yi na xivumbeko xa njhani naswona tiko ra hina ri yimise ku yini.

A ndzi ta n'wi khoma hi voko leswaku a kota ku balansa kumbe ndzi n'wi tlakula kunene kutani a khandziya kahle.

I swihahampfhuka masiku lama a swa ha bohi ku tirhisa a swa ha bohi ku rhwala ndzhwalo hi swiporo masiku lama na swo famba swa mani na mani swi kona ku rhwala ndzhwalo.

Ntirho wa xihahampfhuka phatsa i ku tleketla vaakatiko kumbe vanhu ku va yisa laha va lavaka kona eka matikomambe na tindhawu ta le kule leswaku va hatla va fika.

Mfumo wu nga wu nga veka varindzi kumbe va nawu na xiphorisa leswaku va rindza tindhawu leti leswaku vugevenga byi hungutana.

Hikuva a ma durhi naswona mikhandziya mitele mi kota ku fika kahle laha mi ya ka kona.

Ina ndzi vona swi boha hikuva van'wani va tsandzeka ku famba mpfhuka wo leha van'wani va kurile a va ha swi koti ku famba mpfhuka wo leha so ndzi vona swi ri na nkoka ku va va pfuna vanhu lava.

Mina ndzi vona ma nga hambananga hikuva hinkwawo ma fika laha munhu a tsakelaka ku ya kona.

Mina loko mukhandziyi a nga ndzi xiximi a ndzi nga ta va na problem a ndzi to swi ba hi makatla ku papalata ku holova na yena ivi ndzi ya mahlweni ndzi tirha ntirho wa mina wo chayela.

Minjhani nhundzu ya n'wina yi le ndleleni kambe yi ta teka nkarhi ku fika hikwalaho ka hikwalaho ka leswi nga humelela laha eku fambeni yi ta hlwela nyana ku fika kambe rindzelani yi ta fika.

Yi nga pfuna vudyuhari leswaku va ti yimela hi voxe hikuva va ta kota ku ti endlela swa vona.

khadi leri i smartcard ri tirha ku khandziya mabazi lamaya ma hundzaka hi le patwini loko mi lava ku ya khandziya mi fane mi va mi ri na khadi leri.

Ndzawulo ya rihanyo e swa swibedhlele hi kombela ti-wheelchair hikuva hi na vadyuhari vo tala va ta ka laha eswibedhlele xa hina ku ta pfuneka siku na siku kambe va pfumala ti-wheelchair naswona a va fambi kahle se a hi ta kombela ku pfuniwa hi ti-wheelchair leswaku vadyuhari va hina hi kota ku va fambisa kahle eswibedhlele inkomu.

Ina ndzi vona swi olovile hikuva ku na timovha to tala ti fambaka mpfhuka yo leha naswona ti nga helela hi petrol ti ri ku fambeni so swi olovile .

Ndzi vona swi fanerile leswaku ti endleriwa gondzo ra tona hikuva ti pfalela mimovha yin'wana leswaku yi nga fambi kahle tona a ti fane ti ri na gondzo ra tona.

I ku va va nga tleli naswona va fane va va hlayisekile va va na vuxiyaxiya na ku va kha va famba.

Mina ndzi nga hlawula vukorhokeri byo tsemekanya swifundza hi bazi hikuva bazi hi rona ndzi vonaka onge ri hlayisekile swinene.

Swi seketela hikuva Uber na Bolt ni vona onge a swi hlayisekanga ku nga ha va na ku xanisiwa kumbe mi tekiwa mi ya pfaleriwa mi xanisiwa.

a ndzi nga ta chika hikuva ndzi na vutoyo swinene kambe eka lava a va ta chika a ndzi ta va tsundzuxa leswaku va nga heti timinete to tala o chika a endla leswi a swi endlaka a vuya.

Lowu i muganga wa ka hina wu sasekile swinene ku na tindhawu to tlangela eka tona ku na rivala ra mitlangu ku na swilo swo saseka swinene laha mi ta tiphina mi nge ti soli ku va mi endzela kona.

A ndzi swi tsakeli ku hlayela mali loko ndzi tshame mahlweni hikuva ndzi chava ku rhoba vanhu ni chava ku rhoba vanhu timali ta vona.

Swi na nkoka swinene hikuva loko wo tshuka u kumile ntirho ematikweni mambe u ta kota ku famba kahle u nga ri na ku chava.

Ndzi ta ma tirhisa hikuva ma hunguta swo tala nakona a ma durhi minxavo ya kona yi va yi ri hansi a swi fani na loko munhu a humesa mali siku na siku.

Tsakela hikuva timovha to tala ti hundza hi kona u kota ku vona vanhu va ku hambanahambana hi siku no tlhela u kuma u kuma dyondzo.

Na mimovha ya le matini ndzi tiva swikepe, ku na swikepe swo hambanahambana leswi ndzi swi tivaka leswikulu na leswitsongo.

Mina a ndzi titwi kahle hikuva a ndzi ku ndzi xava thikithi kambe network yi famba thikithi ra mina a ndza ha ri kumanga a ndzi swi tivi leswaku ndzi ta swi endlisa ku yini hikuva mali ya mina yi fambile.

Endlaka leswaku ku va na tinghozi ta mimovha emapatwini hileswaku vanhu vo tala va suka eJoni ku ya emakaya swi endla leswaku emagondzweni ku va ku tele naswona un'wana na un'wana u lava ku famba hi xipandzamananga xa yena ku papalata swona, a ndzi ta ku vanhu a hi tirhiseni swo famba swa mani na mani ku papalata ku tala ka timovha emagondzweni naswona a hi hunguteni ku rheyila timovha hi tswotswile hi mabyalwa kumbe swidzidziharisi.

N'wendzamhala lembe leri hundzeke a ku tele swinene eka gondzo ra N1 vanhu a va suka eJoni ku ya emakaya ya vona a ku tele ku chavisa kambe hi fambe kahle ku kondza hi ya fika ekaya.

A ti fane ti ti tshama ti kha ti chekiwa nkarhi na nkarhi ku va na vanhu lava va yimaka eka magondzo ya switimele ku vona leswaku a ku na vanhu lava va yivaka ke.

Mfumo wu fanele ku engetela ma-traffic emagondzweni lava va fane va nga ta secha vanhu lava dirayivhaka leswaku a va tswotswiwanga hi mabyalwa ke, naswona vanhu va fanele ku ti toloveta ku famba hi swo famba swa mani na mani ku hunguta ku tala ka timovha kumbe nkhuluko wa timovha emagondzweni.

Switandzhaku hileswaku n'winyi wa movha u ta lava ku lunghiseriwa movha ya yena hi kona swi nga ta ku tikela.

Mutirhikuloni mina ndzi vona leswi mi swi endlaka swi nga tshamisekanga vhiki leri nga hela ndzi sukile ndzi ndzi ya paka laha, loko ndzi vuya ndzi kuma mi pakile laha ndzi pakaka kona namuntlha ndzi vuya eku dyeni loko ndzi vuya ndzi kuma mi pakile laha ndzi pakaka kona futhi nakona laha mina ndzi pakaka kona ku funghiwile hi vito ra mina, so hikokwalaho a ndzi ta mi kombela leswaku hi hloniphana tanihi mutirhikuloni.

Mina ndzi vona va nga hlayisekanga hikuva swigevenga swo tala kumbe titsotsi va lava ku gevenga timovha letiya so vuhlayiseki bya vona byi le nghozini.

Byi nga tiyisisiwa hi ku va va cheka timovha leswaku vanhu a va fambi va kha va nwa mabyalwa va kha va dirayivha ke naswona vanhu vo tala va fanele ku ti toloveta ku famba hi swa hi swifambo swa mani na mani ku papalata ku tala ka nkhuluko ya timovha emagondzweni.

Timayini na switimela a swi ri na vuxaka bya kahle swinene lebyi a byi switimela a swi rhwala tinhundzu kusuka etimayini swi tiyisa eka tikhampani tin'wana.

Hi loko munhu a lava ku ya eka tindhawu ta le kule swinene naswona a lava ku ti tsakela na ndyangu wa yena kambe a ri hava movha.

Ndzi leti ni ti tivaka ta laha Afrika-Dzonga ni tiva Putco, City To City, Xilumani, Hock na tin'wani to tala.

I matiko yo fana na America nakona ku hambana ka tona na Bolt hileswaku Bolt u yi na app ya kona leyi endlaka swikombelo ka yona.